Hi nga yisa emahlweni hikuva swi tivisa vana va xikolo ku va va tirhisa nchumu lowu va wu vitanaka AI. Naswona va nga ti toloveti ku va va yi tirhisa a va vi AI ku vi nchumu lowu wu va tsundzuxaka kumbe ku va kombisa hi ku olova swin'wanyana swilo.

Ndzi nga tsakela ku hlaya nhlokomhaka ya swamabindzu. Hikuva ndzi munhu loyi a tsakelaka ku ti kuma a ri na bindzu. Ku va ndzi hlaya tinhlokomhaka ta swamabindzu, swi ta ndzi pfuna leswaku ndzi sungula bindzu ra mina.

Ndzi vona onge swihangalasamahungu swo fana na xiyanimoya, ku ta va swin'wana swa swihangalasamahungu leswi swi nga ta va swi nga ha tekeriwi enhlokweni hikuva hambi sweswi swi landzeleriwa hi vanhu lavakulu.

Ina swilulamile. Hikuva u kota ku dyondza u ti tshamerile eka n'wina. Leswi swi endla leswaku u ti kuma u papalatile ku ti kuma u tirhisa mali swi nga fanelanga hi ku va u famba u ya ekule u ya dyondza kona.

I ku va ti-router ta vona ti nga tirhi kumbe ti nga vi na matimba. Va nga swi lulamisa hi ku va va endla leswaku ti-router ta vona ti va na matimba naswona ti tlhela ti tirha hambi va ri kule na tona.

Ndzi nga lava ku hlaya mahungu hi xiyimbeleri swo fana na doctor Thomas Chauke. Hikuva i swin'wana swa swiyimbeleri leswi ku nga khale swi ri karhi swiyimbelela vunanga bya xitsonga.

Ku xanisiwa hi khomphyuta i ku va u nga tivi lexi u xi endlaka loko u khomile khomphyuta. Naswona a wu swi tivi leswaku u fanele u ya kwihi ku kuma yini.

Ndzi titwa ndzi tshovekile emoyeni, loko wi-fi yi ta va yi tsemekile ndzi karhi ndzi chavelela munghana wa mina. Ndza ti vutisa leswaku u hleketa leswaku xana i yini xi endlaka leswaku ndzi tshika ku n'wi chavelela ku ya emahlweni? Naswona u ta twa onge hi mina ndzi nga herisa riqingho.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku Wi-Fi ya mina a yi na matimba, naswona loko vanhu vo tala va yi khoneketa ya nyanya, a yi tirhi.

Ndzi tala ku xava data ya makumentlhanu eka MTN leyi yi tshamaka nkarhi wo ringana vhiki. Leswi swi swi endlaka ndzi xava yona i ku ya leta ku hela naswona yi chipile loko ndzi yi pimanyisa na tin'wani tinetiweke.

Leswi swi na nkucetelo ya ku va vantshwa va chava ku ti kuma va dumile swinene. Hikuva va van'wanamahungu va rhandza ku va va dumisa timhaka ta vona.

E-e a byi va hakeli hi ndlela leyinene hikuva, vayimbeleri kumbe swiyimbeleri swo tala swi endla mali yo tala hi ku va swiyimbelela na ku va swi kuma tigigi. Naswona tipulatifomo ta vona ti va nyika mali yintsongo eka leyi vona va yi endlaka.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a xava ya netiweke ya range, hikuva yi khoma hambi u ri kulenyana na yona naswona yi na matimba.

Ndzi nga teka magoza ya ku va phephahungu ya nga voyameli tlhelo rin'we, kambe ya vulavula hinkwaswo naswona ntiyiso wa leswi muganga wa ka hina wu nga hi xiswona, wu nga ri ku voyamela tlhelo rin'we.

I ku va u yi veka ndhawini leyi vana va nga ta ka va nga yi khomi kumbe ku yi onha hi ku va va yi wisa. Wi-Fi yi fanele ku tshama endhawini leyi hlayisekeke swinene.

Swipfuno swa kona i ku va swi olovile swinene ku va u dyondza ekaya, naswona a wu tirhisi mali ya ku khandziya u ya u ya dyondza ekule. Kasi leswo biha hi loko swin'wana u nga swi twisisanga kumbe netiweke ya wena yi ku tsema u ri karhi u ri ku dyondzeni.

A ndzi titwa ndzi tsakile swinene loko buti wa mina a ndzi xavela riqingho ra le nyongeni ro sungula. Ndzi cinacincile ndzi wela na le hansi, a ndzi nga tivi na leswaku ndzi nga n'wi khensa ndzi ku yini.

I ta ku hangalaka ka vuvabyi bya COVID-19 hi lembe ra twenty twenty. Naswona leswi ndzi swi twile eka xitichi xa Munghana Lonene.

Swi nga va vuyerisa hi ku va vanhu vo tala emugangeni wa mina, va nga kota ku yisa tidyondzo ta vona emahlweni online, hikuva se va kota ku tirhisa inthanete va nga ha boheki ku xava data. Leswi swi ta endla leswaku vanhu vo tala va kota ku yisa tidyondzo ta vona emahlweni.

Nkoka wa kona i ku va vanhu va laha tikweni va va na vutivi na vuxokoxoko swa leswi humelelaka hi swipano swa laha kaya. Kasi naswona i ku vanhu vo tala laha ekaya, a va swi tivi swipano swa le handle.

E-e a swi pfuni leswaku tinsimu ti hangalaka, kambe swi pfuna leswaku vinyi va tinsimu va kota ku kuma mbuyelo wa swa timali ku va tinsimu ta vona ti chayisiwa ngopfu eka inthanete.

E-e a ndzi nga ta va hakerisa ekusunguleni. Leswi a swi ta endla leswaku phephahungu ya mina yi kota ku fikeleriwa hi mani na mani, naswona yi ta va yi tiveka ngopfu.

Swichudeni swo tala swo dyondza eka inthanete, swi nga ha hlangana na swiphiqo swa ku va tiselulafoni kumbe khomphyuta ti timeka hi ku va ku ri hava gezi. Ti nga ha hlangana na swiphiqo swin'wanyana swa ku va ku nga ri na netiweke. Leswi swi ta endla leswaku swi va tikela ku dyondza.

Swi va onhela vumundzuku bya vona hikuva va tikuma va tshemba swin'wana na swin'wana leswi vulavuliwaka hi swihangalasamahungu kasi swin'wana ku va ku nga ri ntiyiso naswona vana va swikolo va na ku tshemba leswaku i ntiyiso leswi swi va onhela vumundzuku bya vona.

Ndzi mi tivisa hi risimu ra mina lerintshwa risimu leri ra mina ri nga ta ku khongotela eka minkarhi leyo yo tika ri ku nyika ntsako loko u tsanile yingisela risimu leri u ta swi twa leswaku a ku na risimu ro fana na rona laha emisaveni.

Ina swi swi fanerile leswaku mfumo wu veka swipimelo swo tirhisa inthanete hikuva van'wanyana va tirhisa ku hundzisa mpimo kasi loko va endla swipimelo va ta swi kota ku tikuma va endla swin'wanyana swa nkoka.

Hikuva mintsengo ya ti-data ya hambana leswi swi endla leswaku swihlanganisi swa data naswona swi hambana.

Hi rhandza ku khensa swinene eka leswi mi nga hi endlela swona mi hi hanyerile ha mi tshembisa leswaku Wi-Fi leti ti ta tisa ku cinca eka vutomi bya hina ha khensa swinene.

Nkoka ya kona i ku va u tikuma u ri na inthanete ya matimba naswona u kota ku tirhisa data ya wena hambi u ri kule nyana.

Switandzhaku swo tlanga mitlangu hi inthanete i ku va u tikuma u onha kumbe u tirhisa nkarhi wo tala eka inthanete ku tlanga mitlangu kasi loko a wu lo tirhisa nkarhi lowu ku tikuma u hlaya tibuku leswi swi nga ku onhela leswaku tidyondzo ta wena ti va ehansi swinene.

Swi olovisa hi ku va u ti xavela u tirhisa inthanete ku nga ri ku boha leswaku u fanele u ya eka vhengele kumbe xitolo xo karhi ku ya xava nchumu wo karhi leswi swa olovisa hikuva u ti xavela u karhi u ti tirhisela selulafoni ya wena.

Ina wu hlayisekile hikuva mavonelakule wu kombisa swona leswi ndhavuko wa Matsonga wu nga hi xiswona va komba hinkwaswo leswi Matsonga va nga hi xiswona leswi va swi rhandzaka a ku na lexi va xi tumbetaka.

I tinsimu to fana na ta Doctor Thomas Chauke ndzi kule hi mabebe na Tresor Sondela tinsimu leti timbirhi ta swi kota ku horisa moya wa mina.

Ndzi nga endla hinkwaswo leswi ndzi swi lavaka eka inthanete ndzi nga tlhela ndzi byela maxaka kumbe vanghana va mina leswaku ndzi na data naswona ndzi nga kota ku va hotspot-a leswaku hi yi tirhisa swin'we leswi swi ta endla leswaku ndzi yi tirhisa yi hela nkarhi wu nga se fika.

Ina tinsimu ta manguva lawa ti hambanile swinene na tinsimu ta khale leswi hi vona hi loko tinsimu ta khale ti karhi ti rhandza ku nyika kumbe ti ku qambha swilo leswi nga na mongo kanti tinsimu ta sweswi ko va tinsimu to cinisa vanhu ntsena xikombiso tinsimu ta sweswi ku na ku ku chaya swigolongondo ntsena ti karhi ti nga yimbeleli kasi le ta khale tinsimu a ti yimbelela naswona a ti nyika mongo.

Xikombiso ku nga va loko un'wana wa ndyangu a ti kumile a humelele hi khombo kumbe nghozi wa movha leswi swi nga endla leswaku swi hatla swi fika eka va ndyangu hi ku tirhisa WhatsApp hikuva exibedhlele va ta n'wi vutisa ku n'wi nyika ku ti hi nyiki tinambara ta varhandziwa va wena leswi swi ta endla leswaku khombo kumbe mhaka yi hatla yi fika eka varhandziwa va yena.

Hikuva Wi-Fi yi khoma swinene inthanete naswona yi na matimba xin'wanyana xa kahle hi Wi-Fi i ku va yi nyika swipimelo swa kahle kumbe minkarhi yin'wanyana yi na data leyi nga heriki kasi data yi na ku va yi hatlisa yi hela naswona inthanete ya yona a yi na matimba.

Switori eka mavonelakule swi nga kombisa leswaku dyondzo yi na matimba naswona dyondzo i xitlhangu xa vutomi hikuva yi kombisa leswaku dyondzo yi nga kota ku cinca vutomi bya vanhu ku ya hi ku hambana eka la va humaka kona.

U nga hlamula hi ndlela leyi kongomeke yi tlhela yi kombisa ku hlonipha kasi loko u lava ku joyina mimbulavurisano u nga va foyinela eka tinqingho ta vona naswona va ta sungula ku ku vutisela swivutiso.

Switiviso swa wena u nga swi cinca hikuva u nghena eka Email u ya eka edit laha u nga kotaka ku cinca swi tiviso swa wena u tsala leswintshwa kumbe u sungula ku senda yin'wani Email.

Ku hela ka data i ka nkoka hikuva va lava leswaku u tlhela u xava yin'wana loko yi herile leswi swi endla leswaku va ya mahlweni va kuma mali ka loko wena u heta ku xava data.

Ndzi nga vula leswaku data ya durha swinene naswona a yi fanele yi nga expire-i data a wu fanele ku yi tirhisa ku kondza yi hela la ku nga ri timhaka ta ku ya expire-a leswi a swi ta endla leswaku vanhu va kota ku tirhisa data kahle naswona nxavo wa data a wu ta va henhla.

Hi yi tumbuluxa hi ku va hi vutisela vanhu va ku hambanahambana leswaku va lava leswaku xidigitali lexi xa vona va nga ta rhandza ku xi tirhisa xi fanele ku va na yini leswi swi ta endla leswaku swi olova ku va u tiva leswaku i yini lexi u nga ta xi endla leswaku xidigitali lexi xi tshama nkarhi wo leha vanhu va karhi va xi tsakela.

Eka ndhawu leyi ndzi tshamaka eka yona nkayivelo wa gezi wu endliwa hileswaku ku tshama swichudeni swo tala naswona swi tirhisa switirhisiwa leswi tirhisaka gezi swinene leswi swi endla leswaku gezi ri kayivela kasi nkoka wo wo va no xo titshega hi xona ku kuma Wi-Fi i ku va vanhu kumbe vanghana va wena va kota ku ku kuma eka selulafoni kumbe eka tidigitali to chat-a hi tona.

Rivilo ra inthanete leri ndzi ri lavaka ku stream-a i ten MB per second leri i rivilo ra kahle ku kota ku stream hi rona.

E-e eka swilo swa le swa laha kaya a ku na swilaveko swo karhi swa nawu eka tiko ra Afrika-Dzonga.

Minongonoko yin'wana leyi nyikelaka inthanete leyi nga durhiki i nongonoko lowu tisiwaka hi khampani ya Letaba Letaba yi tinyikela inthanete leyi nga durhiki.

Munhu a nga kota ku vulavula na maxaka na vanghana u nga tlhela u kota ku dyondza eka inthanete hi ku tirhisa data ya wena.

Ndzi vona ingaku ku tirhisa WhatsApp swa olova ku va u vulavula na munhu un'wana ku tlula ku tirhisa riqingho hikuva ku tirhisa WhatsApp u nga kota ku senda timeseji hikwalaho ka ku va u nga koti ku va u vulavula na munhu un'wana hi ku va laha u nga kona ku na huwa swinene kasi loko ku ri riqingho loko mi vulavula na munhu mi nge koti ku twanana hikokwalaho ka huwa.

Ina ti-top ups ti nga siveriwa eka vana hikuva tikhampani ti sungula ku tivisa vatswari kumbe vanhu lavakulu ku va va sirhelela vana va vona eka ku tirhisa ti-top ups.

Varhangeri va swiyanimoya va nga sungula ku endla minongonoko leyi yi fambelanaka na vantshwa naswona va sungula ku va winisa mali leswi swi ta endla leswaku nhlayo yo tala ya vantshwa yi sungula ku landzelela xiyanimoya leswi swi ta endla leswaku nhlayo ya vantshwa yi tlakuka swinene.

Malume riqingho ra n'wina ri nga va ri ri na digitali kumbe pulatifomo yo fana na WhatsApp kambe loko u nga ri na data bundle u nge swi koti ku va u vulavurisana na munhu un'wanyana kasi u loko u ri na data bundle swi endla leswaku u kota ku vulavurisana na munhu un'wanyana data bundle a yo tirha ntsena eka tipulatifomo to fana na WhatsApp u kota na ku fikelela eka inthanete laha u nga endlaka swilo swo hambanahambana ku nga va ku ri ku xava mpahla kumbe ku dyondza swin'wanyana eka internet data bundle yi tirhisa sweswo malume.